Iinqwelo, iinqwelomoya zinokhuseleko oluphezulu kakhulu kuba kaloku inqwelomoya zibalwa phantsi kwezona ndlela zokuhamba ezikhuselekileyo ehlabathini, iingozi zinqabile kakhulu xa zithelekiswa nezinye iindlela zokuhamba. Abaqhubi beenqwelo baqeqeshwe kakhulu, bafumane uqeqesho olukwizinga oluphezulu, ngoba bafunda iminyaka emininzi kwaye bahlolwa rhoqo ukwenza, ukuqinisekisa ukuba banako ukuphatha iimeko ezinzima, lukhathalelo olungundoqo lwezixhobo. Iinqwelomoya zihlolisiswa rhoqo kwaye zilungiswa ngokuqinisekisa ukuba zikhuselekile phambi koba ziqalise uhamba. Zezo izizathu ezingenza noko ndimkhuthaze ngazo umhlobo wam.

Kwiimeko ezikanje noko kungadingeka ukuba xa ngaba mhlawumbe besendingxame olo hlobo ndisose ndingene kuloo teksi leyo ndicele kubakhweli uba akekho na umkhweli onemali etshintshekileyo okanye onetshintshi ye-two hundred, noko andinode ndingamfumani. Ngoko ke yeyo enye indlela engandinceda. Enye indlela kukubana xa ngaba ndiphuma endlini, mhlawumbi ndisiya eteksini, mhlawumbi okanye ndiya kuloo ndawo ndiya kuyo, kukuba ndiqale noko noba kusevenkileni ndizame ukufumana itshintshi ukuze ndizilungiselele. Okanye ndizame evenkileni ukuthenga noba yiloo nto incane ukuze noko ndifumane itshintshi yokuthi ndikwazi ukubhatala eteksini.

Abakhweli noko bayasibhoxa singoonoteksi. Abakhweli, iingxaki esijongena nazo singoonoteksi umkhweli uyakwazi ukuthi akhiphe imali engaphelelanga. Xa umbuza uba kutheni athi hayi ucelile, abe engacelanga kodwa etsho aphosisa. Aphinde futhi noko abe ngumntu onetshiki abe nenkani kodwa nguye orongo, angafuni ukuvuma ukuba nguye orongo. Zezo ingxaki eziphinde zisenze sithi singoonoteksi kube ngathi sibabantu abanomsindo kungoba bayasibhoxa. Enye ingxaki esijongene nayo ngabaqhubi beeteksi ngabakhweli, bayagwenxa xa ngaba bebuzwa uba baya phi. Umntu agwexe athule okanye ngoku abuzwayo uba uya phi.

Ayifanelekanga le nto ayenzayo kuba kaloku abanye abakhweli ebhasini abavani necuba, abahlali endaweni apho kuqhuma khona icuba. Kwaye icuba ebhasini asilisebenzisi sonke ngako ke ingakho kungavumelekanga uba noko okanye kungafanelekanga uba noko angasuke avele alayite icuba nje ebhasini atshaye kodwa kukho nabakhweli. And nangaphandle koko ke ngokomthetho akuvumelekanga ukutshayela kwisithuthi, kwinqwelomafutha, ngenxa yamafutha anochuku. Mhlawumbi kungenzeka iphutha ilahle lesigarethi liwele noko kwamanye wamafutha kugcine isithuthi sithini sivutha mhlawumbi. So nje ukutshayela nje kwinqwelomafutha akuvumelekanga ngokomthetho.

Eyona ndlela noko ingathi ingaske isetyenziswe eMzantsi Afrika ephucukileyo kukuba iiteksi mhlawumbe ziqhutywe noba ngamarobhothi, ngesilungu kuthiwa ngamarobhothi. Ziqhutywe ngamarobhothi ukuze noko kuthomalale laa ngxabano iphakathi koonoteksi nabakhweli. Ingaske noko iiteksi zingaqhutywa noba ngamarobhothi ukuze noko bangaloko bexabana noonoteksi. Zezo iindlela eziphucukileyo ezenziwa kwamanye amazwe endicingela ukuba noko zingaziswa apha eSouth Africa, eMzantsi Afrika, ukunyusa izinga lokuhlala, umgangatho wokuhlala, uphila.

Umntu oweba iintambo zombane ezihamba ngentla kwesiporo zikaloliwe ndingamcebisa intobana ubungozi baloo nto ayenzayo noko bukhulu kakhulu ngoba kaloku iintambo eziya zihamba ngentla kuka loliwe zinobungozi. Kuhamba umbane phaya so uzawuthi mhlawumbi usaziqhawula wenze umbane ukubambe usweleke, bobunye ubungozi. Obunye ubungozi bokokubana uba uke wabonwa ngabomthetho, amapolisa, usenza loo nto kuba bubutsotsi obo unokubanjwa uhambe uyovalelwa eziseleni impilo yakho yonke, bobunya bobubungozi obo. Obunye ubungozi bobokubana mhlawumbe ubhaqwe okanye ubonwe ngabahlali bakubethe kanobomi, bakulimaze.